Uyichaphazela ngohlobo loba aba bantu ngoku ababi namdla woba baphume babe phandle badlale nabanye abantu, badibane nabanye abantu. Sebekholwa kuyenza yonke le nto nge-elektroniki, abanabi namdla woba, so ihlobo lwabo lodilishana nabantu ngoku .

Ukuba bendingumdlalo we-elektroniki, umdlalo ebendinowudlala nguNeed for Speed, lo umdlalo woreyisisa weemoto. Ndithanda yena because of i-competition, ndithanda ezaa moto and the graphics onawo laa mdlalo.

Ewe, ndicinga uba imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengokwemidlalo yamanyani ngoba ukuze uke ube nayo imidlalo ye-elektroniki usebenzisa imali iyeyamanyani. Ngoko ke ngoku ayikho need yoba ke ngoku uba ungade ingathathwa serious loo nto because it's competition ekugqibeleni.

Abantu endinganobalumkisa ngemidlalo yevidiyo ndingathi iyailchaphazela ihlobo olala ngalo because it is addictive to an extent uba ungakwazi ulala kakuhle, ugqibele sowufuna udlala ividiyo kakhulu more than ulale. Ne-posture yakho, ihlobo ohlala ngalo esitulweni iyayimosha, ihlobo ongqengqa ngalo ebhedini ngoba usoloko ubhekene nayo.

Hayi, ayiyo yabantu abazizityebi bodwa imisebenzi yokuzonwabisa, yeyabani nawuphi na umntu. Qha ingxaki lulwazi, abantu abanalwazi, banaloo ngcinga yoba yeyabantu abathile. Ngoba ngelinye ke ilixa ke izinto ezifana nemisebenzi nemidlalo yokuzonwabisa idla ngothatha imali eninzi esingenayo singabantu abathile, yiloo nto kukho loo uba yeyezityebi.

Ngokuqinisekileyo umdlalo mna odinga imali wokuzonwabisa is online gaming and streaming. Zonke ezaa setup ndingazithanda ukuba ndibe nazo, ndibe yi-online gamer because kumandi uba udlale at the comfort of your own home. Loo nto ingandivuyisa kakhulu leyo.

Izimvo zam zithi ndiyavumelana nale mbalo ibhalwe phaa ngokuba nyhani abo bantu ngabantu abanayo imali yokuba baziphilise ngemidlalo yokuzonwabisa okanye ngemisebenzi yokuzonwabisa. Kwaye ndithi banemali and kwaye banexesha elaneleyo ngoba abanye abantu abalifumani imali nexesha lokuba babe nayo le midlalo.

Mna umsebenzi endiye kuthande uzonwabisa ixesha lam lokuphumla yigadi ngoba ndikhulele kuyo kwaye yeyona nto endibonisa ukuba umsebenzi wakho owufakayo uba nayo imiphumela, therefore ngotyala izinto uzawufuna.

Ewe, ndinganawo uba umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa. Isizathu esenza loo nto ndinenkolelo ethi umdlalo kaloku wegalufa ngowabantu abazizigwili nezityebi. Loo nto iza kwenza mna xa ndidlala igalufa ndidibane nabantu abatyebileyo abanemali nam ndigqibele ndisisityebi.

Hayi, awukho. Wonke umntu apha udlala ibhola, ewe. Hayi, awukho kweli cala lam. Sonke sikhula sidlala ibhola nangoku sisadlala ibhola.

Okay, kukhona laa mdlalo sidla ngowubona ethivini ekuthiwa yi-yoga. So bona abafazi singabonika loo mdlalo uba benze wona.

Abantu abangamadoda ndingabanika laa mdlalo okanye laa misebenzi kuthiwa yitshesi okanye imisebenzi yegadi. Ngoba bazokwazi ukuthini? Ukuzifilisha bengamadoda xa bekwazi ukhupha izipinatshi namakhaphetshu egadini ubuye uyokondla amasapho abo.

Abafanyanana ke bona kubaqinisekisa uba iibhola banazo, amabala odlalela. Ibhola yibhola ayitshintshi, ibhola yeqakamba. Banezinto zokwenza ngokwezi nto .

Bona kaloku amantombazana funeka aqhele ukuba sekhayeni, enze imisebenzi yasekhaya kwaye afunde. Funekanga umntu aqhele ukuba sesitratweni kakhulu xa eyintombazana.